Ikwalla ho ikwalla account ya hao, o tlamehile ho ya ofising moo o tlo fumanang motho a ka kgonang ho thusa hore o kwalle account ya hao. Hore tjhelete ya hao e se ke ya jewa. Hobane hona tje ho na le moo ho nang le ntho e ba e bitsang di-points . Ka Sesotho ha ho na lentswe le leng teng for . Ke moo o tlamehileng o kenya tjhelete ya hao teng hore batho ba sa kgona ho e ja. E tlo kgona ho ntshiwa ke wena o le mong fela.

Eya, ho bolela nnete, tjhelete account-ong ya ka ke mahala hobane ke sebedisa ntho eo ba e bitsang student cheque account. E bonolo haholo hobane a ho na moo o kenyang teng moo, ha o kenya karate ya hao, o re o ntsha tjhelete. Ha ba nke tjhelete e ngata, ha ba nke letho hobane ke student-e horang hore ke karata ya moithuti.

Ntho a tlo e etsang ke hore o tlamehile ho kena founung ya hae, a qetile moo a kope motho e mong hore o kopa a mo latele ID ya hae. ID ba scan-e ho na le nthwe ba e bitsang ho scan-a ba scan-e pampiri ya hae, ha ba qeta ho scan-a pampiri ya hae. A bule account e nngwe e ntjha ya di-savings ho yona mobile app ya hae, hobane ha ho hlokahale hore o tsamaye o ye di-bank-eng ho lo bula savings account o na le yona mobile banking app. Ha ho na le yona, ho molemo haholo hore o kgone ho ipulela savings account.

Facility ke moo bank-a ya hao e ho lokelang tjhelete ya hao e we behileng. Le ha o sa e beha empa bona bank-eng ya hao ba e nka wena o tseba. E leng hore wa kgona e re ke etse mohlala, ha o so qetile ho thola tjhelete ya hao moo sebetsang. Batho ba bank-eng ba o nkela e re re re o sebedisa F_ N_ B. F_ N_ B e na le overdraft facility, F_ NB. Ha o so qetile ho kenya tjhelete ya hao, o qeta ho thola tjhelete mothong e mong ba o nkela tjhelete, e leng hore ba o save-la yona hore o kgone hore ha o se o se na tjhelete. O e nke o nke karete ya hao o ye bank-eng, o no entsha, ha o qeta ho e ntsha o tla fumana tjhelete ya hao back.

Age mokgotsi o kae? Ke ne ke kopa o nromelle tjhelete bank-eng ya ka. Ntho o tlo etsang feela ke hore ke tla o send-ela account number ya ka le dinomoro tse ke di sebedisang. Hore o kgone ho nketsetsa yona. Empa ke ne ke kopa o etse ho na le lebitso le leng ba e bitsang immediate payment. Immediate payment ke moo hore ha o qeta ho send-a tjhelete eo o nsendetseng yona, ke tlo e fumana hona tje. Nke ke be ka e fumana after di-hour-a tse ngata.

Ntho e ke e tsebang ka UIF ke hore UIF o e fumana ha se o qetile ho sebetsa, e re ke etse mohlala. Moo o no sebetsa teng o sebeditse selemo kaofela. Ba o jwetsa hore UIF ya hao e tla tswa ha so o qetile ho sebetsa, e leng hore bank-a, ho na le nthwe ba e bitsang di-percentage e leng hore mohlomong tjhelete eo o e kgolang ho mona. Mosebetsi oo wa hao o kgola four thousand ba tla nka five percent ya four thousand ba no o nkela yona ba e beye. Ha se o qetile ka mosebetsi wa hao ke moo o tlo fumanang UIF. UIF ke ho bontsha hore o ile wa sebetsa moo wa thola tjhelete e nngwe e fetang e o neng o e hola ha ne o sebetsa.

Ntho o ka e etsang ho romela nkgono wa hao tjhelete. Ke hore o tla ya Pick n Pay kapa Shoprite. O no ba jwetsa hore o batla ho send-ela nkgono wa hao tjhelete. O fihle o tsamaye le ID ya hao le tjhelete eo o e hlokang.

Ke ha o kenya tjhelete account-ong ya ka ha so qetile ho bua hore re dumellane hore tjhelete e hlokahalang koloing eo ke e rekisang, ke bokae. Ke tumellano bakeng ya ka le yena motho oo o rekang koloi.